Go leka merogo e e sa itseweng thata ke tsela e e siameng ya go farologanya dijo tsa gago le go bona tatso e meša le dikotla. Fa ne go na le merogo mengwe e e kgatlhang le e e sa tseleng kwa tlase e e tshwanetseng go sekasekwa jaaka, semelo sa Aforika Borwa e bidiwang eggplant e botlha, e nnye e gantsi e dirisiwa mo di stew tsa Aforika e tla ka mebala-bala e farologaneng. Le tšhaota e bidiwang gaurd e tala, e bopegile jaaka pere e e nang le popego e borethe e latswega jaaka motswako wa konkomore le squash.

Go jala diapole ke tiro e e duelang mme, e batla maiteko a mantsi a tlhokang bopelotelele go ela tlhoko dintlha le go tlhaloganya dipaka ka tsela e e tseneletseng, go tswa mo go jaleng ditlhare tse nnye, le go laola disenyi, go fitlha ka go roba maungo a boduleng a thobo.

Ditamati ka tlwaelo di jalwa mo maemong a a bothito a a nang le letsatsi go simolola go tswa mo dipeong tsa mo teng ga ntlo kgotsa go tswa mo dijalong tse dinnye, di tlhoka mmu o elediwang sentle o o nang le dikotla le go nosetsa tlhomamo bogolosegolo. Fa leungo le simololwa go gola. Fa dijalo di ntse di gola gantsi di tshegetsiwa ka dikotana kgotsa di hoko, go tshola ditepere le ditlhamalelo tsa maungo go tswa mo mmung. Ditamati di simolola go butswa beke di le mmalwa morago ga go thunya m, me gantsi di kotulwa ka diatla fa di tiile ebile di na le mmala o tletseng.

Rooibos, sejalo se se tlholegang mo Aforika se jalwa go tswa mo peong ya mo mmung o motlhaba, o esiti. Mme se atlega mo tlelaementeng e e mogote e omileng ka pula ya mariga, dipeo di thata, mme gantsi di a ngapiwa go rotloetsa go mela, morago ga moo di jalwa mo mafelong a tlhokomelegileng dipeo pele di ka jalwa kwa masimong. Setlhatshana se tsaya dikgwedi di ka nna di le lesome le borobedi go butswa mme ka tlwaelo se kotulwa mo dikgweding tsa selemo, balemirui ba sega matlhare a tshwanetseng mme, ba a omisa mo letsatsing e be a tlhophiwa ka maemo.

Tshegetso ya pelo, methapo. Ke gonne e tokafatsa di profile tsa mafura, kgatalelo ya madi, le go lwantsha thulagano ya madi, thurugo le di nonofo tse di lwantshang kankere.

Balemirui ba Rooibos ba lebagane le dikgwetlho di le mmalwa go akaretsa le phetogo ya tlelaemete e e tlisang pula e sa bonelwang pele le mogote o o feteletseng o omang kumu le boleng jwa dijalo. Kgolego ya mmu le disenyi le tsone di tshosetsa go itsetsepela ga mmu ka nako e telele. Mo godimo ga moo go fetoga- fetoga ga mebaraka le go lemoga sepe ga lefatshe lotlhe go ka oma lotseno. Go tshegetsa mekgwa ya kgwebisano e e siameng le go rotloetsa Rooibos kwa dinageng tse dingwe gape, go ka thusa go bona ditlhwatlhwa tse di botoka le tlhokego e e tlhomameng go netefatsa isago e e tswelelang ya baagi ba balemirui ba Rooibos.

Balemirui ba maungo gompieno, ba lebagane le dikgwetlho tse kgolo jaaka phetogo ya tlelaemete e e bakang maemo a bosa a sa bonelweng kwa pele, komelelo le ditsuwatsuwe tse di ka senyang dijalo. Disenyi le malwetsi le tsone di nna thata go laola mo godimo ga moo, go tlhatlhoga ga ditshenyegi tsa lookwane, monontshwane, diphetogo tsa mebaraka di dira gore go nne thata gore balemirui ba nne ba dira dipoelo. Go amogela mekgwa e e tswelelang, go tokafatsa thekenoloji le go netefatsa di policy tsa dikgwebisano e e siameng ke senotlolo sa go thusa balemirui go fenya dikgwetlho tse.

Maungo a ntse a oketsega go dirisiwa mo ditlhagisweng tsa boleng jo bo oketsegileng jwa boitsimololedi go fokotsa leswe le go oketsa lotseno lwa balemirui mo godimo ga dijeme tsa setso, ba bua ka dijeme tsa setso, matute le maungo a a omisitsweng di tlhagisa tse diša, dilo tse di akaretsang dibara tsa dijo tse di botlhaswa tse di theilweng mo maungong, letlalo la maungo, dino tse di bidisitsweng jaaka kombanje le di tshwaiso tsa tlholego go tswa mo dilong tse di tseneletseng tsa maungo.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe a akaretsa dipanana, diapole, dinamune, merara le di mango. Mango ona o ratwa ka ntlha ya tatso ya ona e botse, boleng jo bo kwa godimo jwa phepo le go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng ka bobedi ka mefuta e e foreše le e e dirilweng. Dipanana di ratwa thata ka ntlha ya go nna ya go nna bonolo ga tsone le go nna teng ga tsone ngwaga otlhe fa di apola le dinamune e le dijo tse di konokono mo dijong tse dintsi ka ntlha ya botshelo jwa tsone jo bo leele jwa shelofo le diteng tse di humileng jwa dibithamini. Diterebe di diriswa thata go jewa, tse di foreše le tlhagiso ya di wyn.

Mengwe ya merogo e e jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa ditapole, ditamati, di eiye dikgwete le lettuce merogo eno e ratiwa thata ka gonne e na le tiriso tse dintsi, e na le dikotla, ebile e ka jalwa mo maemong a bosa a a farologaneng. Ditapole ke dijo tsa konokono mo ditsong tse dintsi ka ntlha ya diteng tsa tsona tse di kwa godimo tsa di carbohydrates le bokgoni jwa go boloka. Ditamati di dirisiwa di le foreše le mo dijong tse dintsi-ntsi tse di apeilweng. Fa di eiye di oketsa tatso le dikotla mo dijong lefatshe ka bophara. Dikgwete le lettuce di tsewa di le botlhokwa ka ntlha ya dibithamini tsa tsona le go lengwa bonolo.

Dithoro le mabele di tlamela ka maatla a a botlhokwa, fibre le dikotla tse dinnye go akaretsa le dibithamini tsa B. Mme, seno se dira gore di nne botlhokwa mo dijong tsa batho lefatshe ka bophara. Mabele segolobogolo ke sejo se segolo sa di million-million tsa batho tsa Aforika le Asia se se dirisiwang mo dijong tsa setso, papa le mo dipaakanyong tse dingwe, karolo e e botlhokwa ya go tlhagisa ya mabele a lefatshe. Bogolosegolo kwa dinageng tsa bophirima e dirisiwa jaaka dijo tsa diphologolo e e nang le seabe mo ntshukung ya lereo.